Umngani wami uma ethola ucingo olusuka ebhange bese lowo muntu osecingweni acele iphini yakhe ngingamukhuthaza umngani ukuba anganikezi umuntu angamazi iphini khodi yakhe yasebhange. Ngingamnikeza izinombholo zebhange ukuba enze isiqinisekiso sokuthi lolu cingo luqhamuka ebhange ngempela yini ngaphambi kokuba anikezele iphini khodi yakhe ngoba sebubuningi ubugebengu obenzekalayo ezweni esiphila kulona.

Isikhathi sokulinda umshwalense womncwabo esingango esingaphezulu kwezinyanga eziyisithupha, siyisikhathi esihle kodwa futhi siyisikhathi esimbi ikabili le nto ngoba ngalesi sikhathi esiyisithupha ulindile kungenzeka nanoma yini emndenini wakho. Kungashona ilunga lomndeni kanti wena usalinde isikhathi esingango-six months ungabe usakuthola ukusizakala, kanti futhi isikhathi sokulinda esingango-six months senza ukuthi ukwazi ukuba nobudlelwane nenkampani yezomincwabo kube khona ukwethembana.